Hobane team-i ya Afrika Borwa ke team-i e leng hore e tsamaya e hlola hlolana le di-team tse ding mme e dula e hlotse. Ke team-i e leng hore e na le setaele se kgethehileng mme e na le setso.

Dintho tsa rona di tjhentjhile di, hona jwale, haholoholo re sebeletsa computer-eng kapo yona online. Jwale ha o ka ba le tsebo ka dithuto tse ngata tse leng hore di sebedisa ka di-technology kapa di-online. O ka ba motho e leng hore o fumana menyetla e mengata ha ho tluwa nthong tsa mesebetsi.

Mona motseng wa rona re hloka moo e leng hore batjha ba tla batjha ba tla ba le moo ba bapallang dipapadi tsa bona tsa sepoto teng, ke tjho netball-o le yona bolo ya maoto. Hobane bongata ba batjha ba motse ona wa rona, ke batho be e leng hore ba ithatela bolo le netball-o. Di-coach tsa di-team-i tsa di, tsa bolo le di netball-o ke bona batho ba e leng hore ba ka hlokomela ba ka hlokomela stadium-o kapo lefapha le leng hore re tla le fumana ho tswa ho mmuso la tsona dipapadi tseo tse pedi. Moo e leng hore ba fanana nako hore na ke bo mang ba kolomakang, ke bo mang ba katang.

Lebaka la hore ke nke di-game tsa hao ke hore ke batla hore o behe kelello ya hao o nke o e kenye dibukeng. Ke batla hore o shebe dibuka, o kgone hore le wena ka hosane o be le mangolo a dithuto. Di-game ha se tsona tse leng hore di tla o bulela monyetla. O ka etsahala hore le tsona di-game tseo ba tla be bao batla mangolo a itseng hore o be papading ya tsona di-game tseo. Jwale sekolo se bohlokwa haholo, o tlameha hore o kene sekolo, o tsebe hore bokamoso ba hao bo bolokehile.

Ke nahana hore papadi ena e tlameha hore e be molaong hobane ke papadi e leng hore ya kgatlisa, mme ya . Ke , bongata ba batjha ba rona ba ka thabela ho shebella kapa ho nka karolo papading enana ya ho spina dikoloi. Se se ka fokotsa batjha ba e leng hore ba tsuba dinyaope, ba tsuba matekwane, ba nwa jwala, ba senyetsa batho, ba bolaya, ba etsa dintho tsena ka kaofela tse mpe. E ka thusa haholo ho lwantsheng ha tshenyo le tshebediso ya diretebatsi.

Dipapading tsa bolo ho na le di-tournament-e tse leng hore di na le ho tshwarwa selemo le selemo. Mme tournament-e ya selemo sena ke tournament-e e leng hore e kgolo hobane e tlile ho alafana ka tjhelete, tjhelete e bonahalang. Mme e alafana le ka diaparo tsa papadi le dieta. Dintho tse leng hore di a hlokahala papading ba alafana ka tsona, ba fana ka tsona ha ba fane ka tjhelete feela.

Ke nahana hore batho ba, ba ka etsa dintho tsa ho tshwana le ho bina. Ho bina ha o tlo ba thusa feela hore ba ithabise kapo ba ikwetlise. Ho tlo ba thusa ka hore ba ka kgona ho kenela di-competition moo e leng hore ba ahlola le dihlopha tse ding kapa le batho ba bang ka mmino mme ba kgona hore ba hlole ba fumane tjhelete, ha ba hlotse. Ba ka kgona le hore ba bale, ho bala moo e leng hore ha ba tseba hore ke batho ba e leng hore ba bala hantle ho fetisisa, ba ka ruta bana metseng ho bala. Ba ipulela centre-ra, ba ruta bana metseng ho bala. Mme ba etsa hore batswadi ba bana bao ba duele ho badisa ho ruta bana ho bala.